Abantu ababini banako usiqala istokfela kuba xa ngaba inabantu abaninzi, mandithi ke kuyaxhomekeka. Kodwa ke uyakwazi ukuqala istokfela nabantu nabantu ababini kuba xa ngaba wenza imalimboleko kwakule mali yestokfela uyakwazi ukuba kubekho imali ephindiweyo yomntu ibe yimali yenzala. Uyakwazi ukuzalisa imali oyibolekisileyo. Okwesibini, xa ngaba istokfela kube yimali eniyibekayo ukuze izosebenza ukuphela konyaka, ayizoyenza imali leyo ncam ncam kuba kuzawuba yimali. Kuzawufana nokuba nizama nizibuyisela imali ebekudala nimana niyibeka noba umntu angaqalisa emnye. Kodwa le yokwenza nabantu abaninzi ukubeka imali kude kuyophela unyaka, leyo ke hayi andiyixhasi. Kodwa endiyixhasayo yile yokuba ningayenza ningasenza istokfela nibe babini kodwa nenze imalimboleko kuyo, ibe ibe nenzala.

Njengamfundi ebesele esenza unyaka wesibini isixa semali esithe ndasifumana kunganyanzelisa into kuba ndiqhagamshelane nabasemagunyeni kwezemali edyunivesithi, ukuze ndiqinisekise into kubana izifundo zonke zithe zibhatelwe kule mali. Nendawo yexeshana eyokuhlala ndiziqinisekise ukuba ndiyayifumana indawo yokuhlala ngoku ndisakhangela umsebenzi othe umsebenzi omncinane othe uza kukwazi ukuncedisana nale mali ndithe ndayifumana. Izawuncedisa ke eentweni zokutya, kwinqwelomafutha eya esikolweni, kunye ke nendawo yokuhlala.

Xa kuthe washicelela le ephu efownini, le ephu uthi xa uyisebenzisa iyakwazi ukujongela ixabiso lemali eseleyo kwiakhawunti. Okwesibini, uthi ke xa uyisebenzisa uzama ukuthumela imali okanye nokutsala imali iye ikunike ipesenti elithileyo lemali oyisebenzisileyo simahla. Okwesithathu ke, uyakwazi into yokuba wenze imali mboleko kwakule ephu ungade uye uyokuma umgama omde ebhankeni.

Jonga ke mntasekhaya, ndiza kubalela ke kwezi ngxowa uzawukwazi ukuzifumana zakho ze-UIF. Uzowufumana ke amawaka amahlanu anesithandathu kule nantsika, kule UIF yakho. Kuthi ke igalelo ke elifakwe yinkampani yinto yokuba kukhona iinkulungwane ezintlanu ezinamawaka amahlanu nekhulu elinye. Kutsho ke xa seyiphelele uzawufumana iinkulungwane ezinamawaka amahlanu namakhulu amahlanu anesithandathu.

Njengamfundi ongakwazanga ukufumana inkxasomali ukuba ndiqhubekeke kulo nyaka, kuyanyanzeleka into yokuba ndiye kwiiofisi zedyunivesiti ezikwazi ukuxhasa abantwana abangafumananga inkxaso. Koko ke ndikwazi ukufumana amaphepha okubhalela abo abanye benkxasomali abanye benkxasomali kwenzela ukuba ndingameli kule kuphela inye ndikwazi ukubhalisela nakwezinye. Ngoko ndisalindileyo ndikwazi ufumana iitorho lokuba ndikwazi ukufumana into eya phantsi kwempumlo, ndikwazi nobhalela ndikwazi nokubhatala indawo yokuhlala.

Xa sele ke uphelelwe ngumsebenzi kancinci kunyanzelekile into yokuba uye kubaphathi basebenzi. Loo nto ke ngesilungu kuthwa ke yi-HR. Ufike phayana uphathe iimpepha zakho zokuba ubusebenza ixesha elingakanani phayana, amaphepha okuba uburhola malini kunye ne-ID. Uzawuthi ke xa ufika phayana ufike uncediswe ngabantu baphayana into yokuba ukwazi ukuhlawula imali yakho.

Jonga ke mthengi wekhaya into yokuba le nto kuthiwa ke yi-transfer duty yinto yokuba iimpepha zalo mzi njengokuba ndiwuthengisa ngoku zizawusuka ezandleni zikamthengisi zize kumthengi. Loo nto leyo kuyanyanzeleka ke ukuba kube khona isiqephu semali osibhatalayo. Loo nto kuthiwa mhlambi ke kukwenziwa kwe-title deed.

Xa usebenzisa le ephu uyakwazi into yokuba ufumane amawaka amakhulu amahlanu simahla ngokuba usebenzisa le ephu xa usaqalayo. Okwesibini, uyakwazi ukuba ube nendawo yokubeka imali ukwazi ukuyivulela ngelo xesha uthe ufuna ukuyivulela ngayo imali omane uyibeka. Okwesithathu, uyakwazi into yokuba ufumane xa uthe wafumana ishwangusha lokuba le nto yoba uthathelwe imali, imali engekho imali ngokungasekho semthethweni, uyakwazi into yoba ubeke isikhalazo kwibhanka. Bakwazi ke ukubuyisa imali yakho elahlekileyo olo hlobo.